Ngafike ngazenza umngani nomunye, ngokufika ngidlale umdlalo nami, kanti ngafike ngazenza ngathi ngidlala ibhola naye. Kanti cha, ngiyazi mina ukuthi ngifunani kuyena.

Kungoba kuyinesidingo, noma isidingo semali. Abantu abaningi badinga imali, begcina besebenzisa lezi zinta ezinjengokushutha, noma ezahlukene.

Lokho kungenza ngizizwe ngimncanyane, futhi kungenza ngizizwe ngiphelelwe isidima phambi kwabangani bami, futhi lokho anoma abangani bami bacabanga ukuba angikwazi ukwenza leyo midlalo, noma leso .

Lokhu, noma isizathu sokuba enze lesi sinqumo ukuba aphendule i-fitness, noma ukugijima kwakhe akusebenzise kuba yibhizinisi. Yingoba wayeyidinga imali futhi wayenesidingo semali ezintweni eziningi. Wase evula ibhizinisi ngakho lokho kugijima.

Yebo, ngiyakhuthazeka ngoba lomlisa wathatha ibhizinisi elalincanyana walenza laba likhulu, futhi ngiyambongela ngoba wenza okufanele, futhi ngathi ibhizinisi lakhe lingaqhubeka lisabalale libe likhulu.

Yebo, ngingazibona ngenze njengaye ngoba unengqondo, futhi ukwazile ukuthatha into encane wayenze yaba utho, futhi yabankulu.

Kungayenza ukuthi abafundi mele balingane ezikoleni, kungabi khona omkhulu kunomunye, ngoba lokho kungenza ukuba abafundi bafunde ngendlela efanele, futhi bazithembe ezikoleni.

Ngingasebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuthi abantu bathole ulwazi ngokuba kumele, noma kumele kwenza izinto zokuzilibazisa njengo-TikTok, noma bangene ko-Facebook bakhande amavidiyo, noma bazikhandele imali ngo-TikTok.

Kungakhuthaza, noma ngicabanga ukuthi ukudlala imidlalo yesintu kungasiza abantu abaningi ukuzithuthukisa, futhi bathole amakhono abo ngezindlela eziningi.

Ngicabanga ukuthi kudinga yona i-engeli eyinqayizivele ngoba kulokhu kungamsiza ukube abuke lolu hlelo lwakhe aluthandayo nsukuzonke.

Ubuchwepheshe bungakusiza ngezindlela eziningi, futhi kungasiza umfundi ukuba afunde ngayo futhi nomsebenzi, noma umzimba wakho usebenze ngendlela efanele uma ubuka izinto ezahlukene kwiselula .

Yebo, isintu singasibuyisa imidlalo, noma umlando womphakathi, ungakwazi ukunikeza, noma usinike izindlela zokuphila emiphakathini, futhi siphile ngamasiko ethu.

Yebo, lokho kuyasiza ngoba uthola abangani ezinkundleni, noma lapho kusuke kudlalwa khona imidlalo ehlukeli, kube lula ukuthi uthole abangani, kanjalo nje.

Yebo, umuntu osebenza, noma umsebenzi wokuzilibazisa uthola imali encane, kanti lo osebenza kwamLungu uthola imali eningi, ngoba usebenza isikhathi eside. Abuye ekhaya ngo-five normally, noma asebenze ngo-nine to five.

Ukuzilibazisa kwesinye isikhathi kukunika isikhathi sokuba ungatholi isikhathi sokusebenza, noma sokubona izinto ezibalulekile empilweni.

Kungenzeka ukuba uNomalanga umfake ngaphakathi ukuze abantu bamnothise, futhi babone ikhono lakhe, futhi noma wenze sengathi khona into ayoyilanda enkundleni kanti usengene ukuzokhombisa ikhono lakhe.

Ukuba lapho kukhona khona abadlali, kubekhona amaphoyisa azoqapha ukuthi abukho ubungozi obenzekayo uma abadlali bedlala imidlalo abayidlalayo.

Ukuzilibazisa ungaba nezipothi eziningi ozidlalayo, noma kube nendlela yokulibazisa abantu noma kanjani.

Ngazizwa nginokungajabula ngesikhathi ngidlala i-rugby, futhi lokho kwangisiza kakhulu, futhi kwangifundisa izindlela eziningi zokunqaka ibhola uma lizaphezulu. Lokho kwangifundisa okuningi empilweni.

Ukuthuthukisa ibhizinisi lakhe. Lokho kumenzisa ukuthi abe nemali eningi, futhi kuthuthukise nokudweba kwakhe, abe nekhono oluthe ukubaxaxa lokudweba.